Mo tikologong e ke leng mo go yone ya Klersdorp mo porofensing ya Bokone Bophirima Aforika Borwa. Go na le ditirelo tsa pholo tsa bagodi di tshwana le magae a botsofe, ditirelo tsa tlhokomelo ya pholo ya ko gae. Tshegetso e sa direng profit.

Ke bona go le botoka fa bagodi ba iswa ko dintlong tse di tlhokomelang, batsofe gonne e naya maloko a lelapa kagiso ya mogopolo kwa go itse gore moratiwa wa bone o amogela tlhokomelo e e siameng. Gape e neelana ka tlhokomelo e kgethegileng ya maemo a tshwanang le go latlhegelwa ke tlhaloganyo.

Gantsi go solofetse gore batsadi ba godileng ba tla nna le bana ba bone kgotsa ba losika bone ba ba gaufi. Gape go le gontsi bana ba ne ba solofetse go ema batsadi ba bone ba ba godileng nokeng ka madi mo maikutlong le mo mmeleng.

Ditlwaelo le mekgwa ya setso di na le seabe se segolo mo go bopeng tsela e re lebang batsofe le go tlhokomela bagodi ka yone. Mo ditsong tse dintsi tsa Aforika jaaka mo dikarolong tsa Aforika Borwa batho ba ba godileng ba tlotliwa thata ebile ba tlhokomelwa ke malapa a bone gantsi ba bonwa e le batlhokomedi ba ba botlhale histori le ngwao.

Mo ditsong di le dintsi go akaretsa le tse di mo Aforika Borwa lelapa le baagi di na le seabe se se golo mo go tlameleng bagodi. Tsela ya go tlhokomela bagodi e farologana go ya ka ditso sekai ba ditsong tse dingwe jaaka tse dintsi mo Afrika go na le ngwao e o nonofileng ya tlhokomelo ya lelapa ya bagodi. Ka go nna le seabe ga batho botlhe mo tlhokomelong le mo go tseyeng ditšhwetso.

Mo tikologong ya Klerkdorp go na le ditirelo le dikago di le mmalwa tse di tlamelwang bagodi. Dingwe tsa ditirelo le dikago tsa botlhokwa tse di leng teng ke dikago tsa go rola tiro le tsa go thusiwa. Ke ditirelo tsa loago, ke ditirelo tsa tlhokomelo ya bagodi.

Mo-Aforika Borwa magae a bogodi a tlamela ka tlhokomelo go batho ba ba tlhokang thuso ka ditiro tsa botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Tlhokomelo ya kalafi kgotsa tlhokomelo ka ntlha ya maemo a jaaka bolwetsi jwa tlhaloganyo kgotsa bogole. Ditirelo gantsi di akaretsa go tlhokomela ya motho ka namana jaaka go tlhapa go apara le go fepiwa.

Mo-Aforika Borwa tsamaiso ya tlhokomelo ya batsofe ya puso e lebagane le dikgwetlho tse di jaaka go tlhoka didiriswa. Tlhaelo ya badiri le dintlha tsa phitlhelelo mo mafelong a mangwe. Ke ditokafatso di ka akaretsa go oketsa matlole a mafelo le ditirelo tsa tlhokomelo ya batsofe. Go tokafatsa katiso ya batlhokomedi go fitlhela ditlhokego tsa bagodi go tokafatsa phitlhelelo le phitlhelelo kwa metseselegaeng kgotsa kwa mafelong a sa dirilweng sentle.

Phenšene ya puso ya tlhokomelo ya batsofe mo-Aforika Borwa e ka tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go tlamela ka tshegetso ya matlole mo ditlhokegong tsa motheo. Le fa go ntse jalo go dira ga yone go ikaegile ka dilo tse di jaaka selekanyo sa phenšene go kgona go bona tlhokomelo ya kalafi le go tshegediwa ke loago.

Mo-Aforika Borwa go dira kopo ya phenšene ya batsofe ya puso gantsi o tlhoka go fitlhelela ditlhokego tse di rileng tsa go tshwanelega le go latela dikgato tseno ka kakaretso. Tlhola go tshwanelega kgobokanya ditokomane tse di tlhokegang. Dira kopo kwa dikantorong tsa SASSA tlatsa foromo ya kopo romela kopo ya gago, emela kamogelo kgotsa ko ba SASSA e tla dira kopo ya gago le go le go itsisi ka dipoelo.

Fa ke akanya ka ditlamorago mo ba lelapeng le mo batlhokomeding, thuso ya madi e ka fokotsa morwalo mong wa madi mo lapeng a tlhokomelang maloko a godileng ka go ntsha moneelo mo ditlhokego tsa motheo tsa mogolwane, mo batlhokomeding dithebolelo e ka nna ya thusa mo go laoleng ditshenyegelo tse di amanang le go tlhokomela motho yo godileng, mme go atlega go ikaegile ka madi a tebelelo le ditlhoko tsa mogolwane.

Mo-Aforika Borwa dingwaga tse motho a simololang go amogela phenšene ya puso ka tsona ke dingwaga di lesome a marataro. Dingwaga di lesome a marataro di ka tswa di tlhopile gonne go akanyetsiwa mabaka a tshwanang le tebelelo ya botshelo le ditlwaelo tsa go rola tiro. Tsweletso ya matlole ya thulaganyo ya diphenšene ditlhokego tsa tshireletsego ya loago tsa bagodi.

Ditharabololo dingwe tse di ka nnang teng e ka nna maiteko a dipalangwa tsa baagi. Baagi ba selegae ba ka rulaganyetsa bagodi dipalangwa go ya kwa dikokelong. Mekgatlho e seng ya puso e ka thusa go tlamela ka thuso ya dipalangwa kgotsa ya madi go bagodi ba ba tlhokang tlhokomelo ya kalafi. Go tlhoma ditleliniki tse di tsamayang kwa metseselegaeng go ka tlisa tlhokomelo ya boitekanelo gaufi le bagodi ba ba sa kgoneng go tsamaya.

Go thusa bagodi go fitlhelela dikokelo mo-Aforika Borwa go akanyediwa gore ba ka nna ba seka ba kgona go fitlhelela ditharabololo dingwe tse di nang teng go tsenya tirisong kgotsa go tokafatsa ditirelo tsa dipalangwa tse di diretsweng bagodi ka tlhamalalo e ka nna thuso e kgolo. Seno se ka akaretsa ditirelo tsa dithekesi tse di thusiwang ka matlole maiteko a dipalangwa a a tsamaisiwang ke baagi, kgotsa tirisano mmogo le dikhamphane tsa dipalangwa tsa selegae go tlamela ka dipalangwa tse di reketlang go ya kwa .